Nnyaa, ke nagana gore merogo e sa itsegeng thata yalo ga re itse gore e ntse jang, mme ga ke bone gore re ka e leka.

Nka le.

Go jala apole go tlhoka e tswang mo leungo la apole. Go jala re le tsenya mo mmung, mme ra hupetsa, ra nosetsa. Koo go tle gola setlhare se se nang diapole. Mme ka panana, panana ga re kgone go e jala mo leungo la o ne. Mme go na le e re ka dirang gore re jale dipanana ka o ne. Mme ga e.

Nka rata go le botsa gore rooibos ka matlhare a o ne, ka dipeo mme ya godisiwa. Mme ga e godisiwa jalo e na le dilemo tse re jalang rooibos ka tsone. Ga re e jale ka nako e nngwe, le fa e fetsa go gola, re tshwanetse go mo ditlhareng tseo. Mme e sekasekiwe, morago re fitlhela tee ya go felela eleng rooibos.

Nka rata go le itsise gore tee ya rooibos-o ka gonne di le dintsi tse nka bua ka tsone gore di thusa mmele jaaka go tlametswe pelo, e ka .

Sa ntlha nka rata go buiwa ka fetoga komelelo ya metsi. Balemi ba rooibos ka gonne go na le phetogo ya tlelaemete ebile go na le pula tse di nang tse di sa tlwaelegang. Ka jalo re ka e rarabolola jang? Ke nagana gore re tshwanetse go batla kgotsa go dirisa mekgwa e e ka boloka, re tle re kgone go nosetsa dijalo ka nako ya komelelo.

Nka rata go bua ka phetogo ya tlelaemete. Fa ke bua ka yone jaanong nka rata go bua ka dithemperetšhara, fa dithemperetšha di ba ka gore maungo a senyege kgotsa maungo a senyege ka bonako, mme.

Go dirisa thekenoloji ya kgatelelo e kwa godimo gore ke tle ke fitlhele matute le di-jam tse di nang le boleng jo bo kwa godimo.

Nka rata go botsa ka ditamati ka gonne di bereka ka ditsela dile dintsi, mme di na le boleng jo bo kwa godimo. Mme di ratiwa ka bontsi. Ebile nka rata go botsa le ka dipanana, dipanana di ratelwa go re di na le tatso e monate ebile e tletse ka di-vitamin-e, thata ebile di-vitamin-e B ka gonne ke monate ebile ya thusa.

Nka rata go simolola ka ditapole, ditapole di a ratiwa ka bontsi ebile di botlhokwa mo setsong tsa rona. Ka jalo mongwe le mongwe gantsi ba di dirisa. Nka rata go botsa gape le ka dieiye, deiye ntlha ya gore dirisiwe ka bontsi ka gonne di bereka gantsi mo ditsong tse di farologaneng. Ba di dirisa ka metlha, ka jalo ke nngwe ya merogo e e dirisiwang thata. Nka rata go le botsa ka khabetšhe, gonne khabetšhe yone e tletse ditatso tse dintsi mme e nang di-vitamin-e le ditshweetso tse dintsi.

Dithoro le mabele di na le seabe se se botlhokwa tota mo ya gompieno. Ka gonne di kgona go itshoka mo maemong a bosa a leng thata. Ebile di na le dikotla di le dintsi, ebile di kgona go dirisiwa ka ditirelo di le dintsi.

Ee, morara ke o ne o dirisiwang go dira wyn mme ke nngwe ya dijalo. Mme fa go buiwa ka wine farming, go tewa go lema le go tlhokomela merara e e dirisiwang go di ka wyn. Mme tlhaloso ka boripana re simolola ka go jalwa le go tlhokomela morara mo di tshimong tse di bitsiwang vineyards ebile morago ga fao .

Ee, morara ke o ne o dirisiwang go dira beine, mme ke nngwe ya dijalo. Ga go buiwa ka wine farming go tewa go lema le go tlhokomela merara e e dirisiwang go dira wyn. Mme go jala ga beine o simolola ka go jala le go tlhokomela beine mo dilemong, ka nako tsotlhe. Morago ga fao, beige eya tla e tshwanetse e robiwe gantsi, ebile gantsi dirwa ka diatla go netefatsa gore o seka ya senyega. Mme morago morara o kwa metšhineng go ya go sediba, mme ko re fitlhela beine.

Go sireletsa mefuta e farologaneng ya ditshedi mekgwa e e sa senyegeng, balemi ba rooibos ba dirisa mekgwa e e sa senyegeng jaaka go lemela, go dikologa le go dirisa manyoro a tlhago. Go sireletsa mefuta ya dimela tsa tlholego, balemi ba tseela dipata tsa naga kwa thoko go nna mafelo a .

Dithoro tse tharo tse di botlhokwa thata mo lefatsheng ke rice-e, korong le mmidi. Dithoro tseno ke tsone di tlisang didiriswa tsa konokono, tsa maatla le dikotla mo bathong ba le bantsi go ka nna lefatshe lotlhe.

Sa ntlha o tshwanetse go itse maemo a tikologo a rooibos. Rooibos e tlhoka mmu o senang dikotla ebile e tlhoka maemo a loapi le le phelang le na ka nako tsotlhe. Ebile le tlhoka metsi a mantsi ka gonne e tshwanetse e nosetswe. Mme go jala kgotsa go tlhokomela dipeo tsa rooibos di jalwa fa gare ga Tlhakole le Mopitlwe mme go di tlhokomela fa o simola go jala rooibos o ka tsaya di le kgwedi di le some le bo robedi. Morago ga foo, o ka kgona go e roba mme wa e dirisa.